Ku ya hi mina i ku xikweleti xa munhu xi va xi ri xo olova ku tlula xa bindzu hikuva munhu a swi talanga a lomba mali ya le henhla swinene naswona bindzu i ku ri nghenisa mali masiku hinkwawo na loko ri endla xikweleti ri endla xikweleti xa le henhla swinene hikuva ri kota ku nghenisa mali hi masiku hinkwawo ku ri nga kota ku hakela xikweleti xexo.

Ku ya mina i ku ku hakeriwa mali ya le hansi swinene naswona va kota ku ku lunghisela movha loko yi ta va yi onhakile hi swin'wana swa vutomi swa ku u tsandzeka ku swivona ku swi ta endleka emahlweni na loko yo tshika yi tshwile kumbe swin'wana.

Swilo swa nkoka i ku i fane a langutisa leswaku loko o tsandzeka ku yi hakela swa endleka va n'wi tekela yindlu kumbe movha a tlhela a thyaka na mavito leswaku a tsandzeka ku xava yindlu kumbe movha emahlweni hi xikweleti.

Mina ndzi nga va tsundzuxa hi ndlela leyi leswaku va nghenelela ka timhaka ta ndzindzakhombo wa xilahlo nkarhi wa ha ri kona leswaku loko ko tshuka ku endleke mhangu va kota ku pfuneka naswona loko ku ve a va nga nghenelelanga ende swi endlekile a va kombeli mpfuno eka vanhu lava va nga na timali.

I ku va lava ku ku lombisa vanhu timali va tlhela va va kota ku endla mali yo tala hi ntswalo.

A ndzi ta va vutisa leswaku va twa va hlayisekile ke ku va va ku va va va va tirhisa tiselufoni ku kuma mali yeleyo ku tlula loko va ya bangi na.

Ku cellphone selulafoni yi kota ku saver swinene ndzi nga ka ndzi nga tirhisi mali yo khandziya ndziya ebangi kumbe ndzi tirhisa petirolo yo ya ebangi ndzi nga kota ku endla xin'wana na xin'wana ndzi lo tshama hi selulafoni.

Matirhelo ya vona a ya ri kahle swinene va tirha hi ndlela leyi va rhanga va cheka phepha ra muholo wa wena leswaku u hola mali muni va kota ku vona mali leyi u kotaka ku fikelela yona va tlhela va nga durhi mali ya vona ya hakeleke swinene.

Xipfuno xa swa vutshunguri hi laha munhu a kotaka ku tshunguriwa kona loko a vabya kumbe ku twa ku vava naswona ho tlhaviwa injection kumbe u nyikiwa maphilisi yo nwa ya famba na ngati ya wena u kota ku hola.

Ku ti hlayisela mali swi na nkoka swinene hikuva loko u ri munhu nkarhi wo hanya a wu swi tivi leswaku mundzuku ku ta endleka yini xa ku ri xi lava mali xilo xa kona swona swi kahle ngopfu ku ri munhu loko a tshamile a tshama a ri na mali yo rindza mhangu leswaku mundzuku a nga fambi a hlupha vanhu kumbe ku ti vangela swikweleti .

Ndlela leyinene yo endla xikweleti ebangi i ku va loko munhu a lava ku endla swamabindzu kumbe ku aka yindlu no xava movha.

Mimpfuno ya rifu eka ndzindzakhombo wa vutomi i ku yi kota ku lahla mufi yi kota no endla xin'wana na xin'wana lexi xi angarhelaka nkosi naswona va ndyangu va kota ku sala va ri na swimilana swo hanya nyana hi swona.

Switandzhaku swa kona swi saseke ngopfu hikuva loko u lomba mali ebangi u yisa n'wana exikolweni loko a ta tirha swi olove ngopfu ku ri yi hakeriwa mali liya hikuva u ta va u karhi u pfunana na yena leswaku vumundzuku byakwe byi va kahle ku ya emahlweni na bya ndyangu.

Ndzi nga va khorwisa hi ku va byela leswaku e banga yin'wana na yin'wanyana yi na nawu wa yona wo endla leswaku wu tiyisisa leswaku mali va yi hlayisekile loko yi ri a bangi ya wena naswona loko ku ri na xin'wanyana leswaku ku nyamalala mali endzeni ka bangi ya wena wa kota ku ya eka bangi ya vona mi fika mi vulavurisana va kota ku pfuna hi ku nyamalala ka mali ya wena.